Gogo, isifo sofuba sitholakala ngokuthi uhlale endaweni engahlanzekile, ukuphefumula umoya ongcolile. Ukusebenzisa amakhemikheli anobungozi uwahogele, angene kuwena ngamakhala noma ngomlomo. Ehle njalo aye emqaleni mayefika esifubeni mese enza umonakalo. Lowo monakalo ogcina usubizwa nge-TB. Sithelelana kanjani na le sifo? Sithelelana ngokuthi mawukhwehlela ungawubambi umlomo. Uthi noma usuzazi ukuthi unalesifo ungafuni ukuya emtholampilo uyothola usizo. Uthi mawusuyile emtholampilo ungafuni ukudla imshanguzo ngendlela, lapho mese siyabhebhetheka lesi sifo. Abanye abantu-ke nabo sebeyatheleleka lapho ngaleli gciwane okuyinto embi . Kuhle ukuthatha imishanguzo ukuze isifo singabhebhetheki sinqandeke kusaneskhathi.

Isiguli singazizwa singaphathekile kahle, sibuhlungu emoyeni. Sizizwe sinengcindezi kakhulu ikakhulu uma sivela kwisimo esingasihle. Ilapho-ke khona amanesi, okanye odokotela, okanye ngithi abahlengikazi. Ukuze bezosiza kule simo asuke esebhekene naso, bakwazi ukumenza amukele isimo sakhe. Bamsize futhi ukuthola amapharishi akhona emtholampilo ukuze ezokwazi ukudla imishanguzo yakhe ngendlela. Angabi nengcindezi yokuthi akanako ukudla ekhaya, uzokwazi ukudla imishanguzo yakhe. Athole ngisho ukudla, adle asuthe konke kuhambe kahle asinde kulesi sifo, esizobe simphethe okuyi-TB. Aphile isikhathi eside njengabonke abantu, ahlezi ejabulile angabi nayinkinga.

Lo msebenzi ngingawenza ngendlela yokuthi lo muntu ophambi kwami. Ngimthathe njengo muntu ofana nami, ngimtshele naye ukuthi phambi kwakhe akaboni umuntu owuchwepheshe. Kepha ngicela angithathe njengo muntu owumngani wakhe amthembayo noma njengelunga lakhe lomndeni alithembayo. Ngimenze lo muntu azizwe ekhululekile ukukhuluma nami azizwe ekwazi noma efuna ukukhipha konke okungaphakathi kuye. Akhulume lonke iqiniso lokuthi uzizwa kanjani ngesimo abhekene naso. Ngimenze azibone ukubaluleka kwakhe empilweni, ngimenze abone ukuthi akuphelile ngaye. Kusakhona okunye okumhlalele emhlabeni, sikuphi isidingo sakhe emhlabeni, ubaluleke ngani, ubaluleke kangakanani. Nokuthi umndeni wakhe umthanda kangakanani, nami ngiphambi kwakhe ngimthanda kangakanani. Yingakho ngivumile ukuba usizo kuye ngimsize.

Njengomphakathi sizizwa sijabulile, kuthi asikikize kuthi asigiye. Kuyithuba eliyizinqayizivele kuthina ukufikelwa umahambanendlwane kundawo yangakithi. Ngoba intuthuko ayikho endaweni yangakithi, kumele sihambe amabanga amade uma sifuna usizo. Usuku olwanamhlanje luyisibusiso kithi sizizwa sijabulile kakhulu. Sizizwa uhulumeni simuthanda kakhulu esenzele iqiniso. Siyabonga kakhulu, niqhubeke nisiphe intuthuko endaweni yangakithi, sikubongela kakhulu ogogo nezingane. Sibonge kakhulu omama abasanda kubeletha, abahamba amabanga amade beyofuna usizo omtholampilo. Befuna amaphilisi okanye befuna usizo olwabo uqobo nosizo lezingane. Siyabonga kukumphakathi.

Ngingameseka ngokuthi ngikwazi ukuqonda isimo sakhe njengelunga lomndeni. Okanye lomphakathi noma umnganakhe. Ngimeseka ngokuthi ngikwazi ukuthi mengikhuluma naye, ngibe nesineke, ngiqonde isimo sakhe ukuthi asifani nesami. Asifani nesomunye umuntu asifani, neselunga lomndeni wakhe. Ngikwazi futhi ukuba nesineke kuye mawukuthi khona akwenzayo okuphambene okungamele ukuthi uyakwenza. Ngiyamthatha ngimhlalisa phansi ngiyamchazela ukuthi asekwenza akwamukelekile. Ngicele senze kanje, ngizame ukumehlisa umoya mawukuthi amaphapha aseyaphakama. Uhlelo ngingalenza ngokuthi ngiqale ngimsondeze eduze mina. Ngibe ilo mngani wakhe azomthemba, aziyo ukuthi uyena amthembayo kunabo bonke abantu. Ulusizo futhi empilweni yakhe.

Okokuqala, ngingabheka izimpawu ukuthi yiziphi izimpawu ezikhona ezenza ngize ngicabange ukuthi kukhona isifo sofuba. Ngiphinde futhi ngenze i-screening-i, ngiphinde futhi ngibheke isikhwehlela. Kuyima singena esigabeni sokuthi kutholakale imshanguzo mese sitholakele isifo. Sehambile amasampula abuya ashukuthi isifo sikhona, sesingangena esigabeni semishanguzo. Nomuntu othelelekile ngaso lesifo sesiqale walulekwa ngaso, watshelwa ngabanzi ngaso. Kwenziwa isiqinisokiso sokuthi uyaqonda yini ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Yiluphi ushintsho okumele lube khona, ikuphi okumele akwenze, ikuphi ongasamele akwenze ukuze asinde. Akwazi ukuphila impilo ende angabi nankinga, singaphinde sibuye futhi le sifo.

Ukubaluleka kokuthi usheshe ubone izimpawu ze-COVID-19. Ukuthi kusize ungabatheli abantu abaseduzane nawe, ila osebenza khona okanye izindawo ozihambayo. Ungabhebhethekisi isifo ngoba mawubhebhethekisa isifo kuyoba nzima ukuthi sinqandeke. Kungcono sisheshe sinqadwe kumuntu oyedwa ebese ebonile-ke ukuthi unaso le sifo athole ukwelashwa kusane sikhathi. Loko kuzonqanda ukuthi uhulumeni asebenzise izinto eziningi. Loko kuyobe sekubangela izikweletu umhlaba wethu, kuzonqanda nokuthi kutheleleke abantu bomningi. Ikakhulu asondelene nabo nakulezi iyindawo azobe ehambe kuzona phela umngani ehambe ethelela abantu. Ngoba esena le sifo, wonke umuntu agcine usenaso, sibhebhetheka.